Fa banka e amogela kopo ya karata ya sekolo e sekaseka dilo tse di latelang botho le tshedimosetso ya mokwadi, go netefatsa gore ke mang yo o dirang kopo ka go bona tsebe ya botho le tshedimosetso e e tshwanetseng, boemo jwa madi le ditshwanelo tsa mokwadi, go sekaseka gore a mokwadi o na le madi a a lekaneng kgotsa a tshwanetseng go tsaya karolo mo ditirelong tsa banka, karata ya sekolo e e tlhomametseng, go bona gore karata ya sekolo e felela mo sekolong se se amogetsweng le gore e netefatsa thuto ya mokwadi. Maemo a molao le melao ya banka go netefatsa gore kopo e latela melao le ditlhokego tse di beilweng ke banka.

Dilo tse di botlhokwa pele o tsaya karata ya sekoloto. Ditlhokego tsa gago, a o batla go e dirisa letsatsi le letsatsi kgotsa fela dinako tse di kgethegileng. Madi a oketsegang, bona gore fa o sa duele ka nako o tla duela bokae. Ditshenyegelo tsa ngwaga, a karata e na le tuelo ya ngwaga kgotsa nnyaa. Melemo, mekolota ya ntlha kgotsa dipholo tsa go reka. Moedi wa sekoloto, go tshwanetse ga lekana bokgoni jwa gago jwa go duela. Go bapisa mefuta ya dikarata, karata nngwe e ka nna le dipoelo tse di kwa tlase fela e sena melemo, karata nngwe e ka nna le melemo jaaka dipoelo tsa ditšhelete tse di kwa godimo, karata nngwe e ka se nne le tuelo ya ngwaga mme moedi wa sekoloto o tla nna mongwe.

Kamano ya sekoloto le hisitori ya go adima. Fa o na le sekoloto se se kwa godimo go ka nna thata go newa karata. Fa hisitori ya gago ya go duela e sa siama seo se ama tshwetso ya banka. Fa o na le hisitori e e siameng go tokafatsa menyetla ya go amogelwa. Dilo tse di ka tokafatsang maemo a gago. Go duelela sekoloto ka nako, go seka wa feta motsweding wa sekoloto o o abetsweng. Go dirisa sekoloto sa gago ka tekatekano. O seka wa dirisa madi otlhe a karata ka nako tsotlhe, go boloka tshedimosetso e e siameng ya madi le go nna le tšhelete e tswang mo letsenong le le rileng.

Diphoso tse o tshwanetseng go di tila go seka wa tlatsa tshedimosetso ka botlalo mo foromong, go dirisa tshedimosetso e e sa siamang kgotsa e e phoso, go seka wa bontsha ga o na le tiro kgotsa letseno le le tlhomameng, go fitlha hisetori ya sekoloto kgotsa ditlamelwana tse o nang le tsone, go kopa karata eo sa kgoneng go e busetsa ka madi. Dilo tse di ka tlhomamisang gore kopo e tsamaye sentle, tlatsa tshedimosetso yotlhe ka kelotlhoko le go netefatsa gore e siame. Fa ka boammaaruri letseno la gago le maemo a gago a madi, supisa gore o duelela sekoloto ka nako mo historing ya gago.

Botlhokwa jwa go buisa tumalano ya karata ya sekoloto o itse gore o tla duela bokae, o lemoga ditshenyegelo tse di fitlhegileng jaaka di komišene, o tlhaloganya ditlamorago tsa go sa duele ka nako, o itse gore karata e ka dirisediwa eng. E go thusa go tsaya tshweetso e e siameng gore a karata e ya go tshwanela kgotsa nnyaa.

Botlhokwa jwa kitso ka tsa madi le go ithuta fa o kopa karata ya sekoloto, e thusa motho gore a tlhaloganye ditlamorago tsa sekoloto pele a tsaya tshweetso. E ruta go bapisa ditlhopha tse di farologaneng tsa dikarata pele ga a dira kopo. E dira gore motho a kgone go lemoga ditshenyegelo tse di fitlhegileng kgotsa dikomišene. E thusa go tsaya karata e e tshwanetseng maemo a gagwe a madi e seng fela ka ntlha ya kgatlhego. E sireletsa motho gore a seka a tsena mo dikolotong tse di fetang bokgoni jwa gagwe.

Dilo tse banka e di tseyang tsia di akaretsa mogolo wa letseno la motho, maemo a tiro, rekoto ya mokitlane, palo ya dikoloto tse motho a setseng a na le tsone, boitshwaro jwa madi e leng mokgwa o motho a dirisang madi ka teng, boemo jwa botshelo e leng dingwaga, maemo a lelapa le pabalesego. Go balwa ga morokotso, go balwa ka phesente ya madi a o a adimileng e ka nna a sa fetogeng kgotsa a fetoga fa mmaraka o fetoga. O balwa ka ngwaga mme o kgaoganngwa ka pusetso kgwedi, go akaretsa ditshenyegelo tse dingwe, dikomišene, ditshenyegelo tsa tsamaiso.